Mhlobo wam, ndiyakuva. Uthi ufuna ukufaka isicelo sekhadi lekhredithi ebhankeni yakho. Izinto izinto endizawuthi ndikubuze zona ke mhlobo wam, ndifuna ukwazi uba ingaba iincwadi zakho ezifana ne-ID sowuzisethifayile? Ingaba amatyala wakho, imbali yakho awunamatyala amabi kwimbali eyeyakho? Awekho amanye amatyala onawo? Ndifuna nje ukwazi yonke into. Ndifuna ukuqinisekisa, mhlobo wam, uba awuzifaki engxakini na ngale nto uyenzayo. Ingaba yinto ozawukwazi umelana nayo lena xa kufuneka ubhatalile?

Abantu bayalidinga ikhadi lekhredithi kuba ikhadi lekhredithi liyabanceda ukuba kuba kukhona iingxaki eziqubulisayo ube ungakabinayo imali ngelo ixesha. Liye likuncede ke ngoku eli khadi lekhredithi uba ukwazi ukwenza loo ngxaki unayo ukhawuleze uyiqoshelise uzawukwazi uba uphinde uyivale ekuhambeni kwexesha. Uyakwazi nokuba eli khadi liyakwazi ukunceda nokuba ukwazi ukokha kuba umrholo umrholo ezinye iingxaki akakwazi uzenza umrholo nje eyedwa. Kanti iyakunceda ke le nto lena uba ukwazi uba umane ubhatala ngenyanga nangenyanga, njalo njalo. Ubaluleke kakhulu umsebenzi owenziwa leli khadi lekhredithi.

Owu, ndidandathekile kakhulu emphefumlweni wam xa ngaba bengavumi, ingasivumi isicelo sam sale khredithi khadi kuba bendineminqweno eminintsi kakhulu, ndinezinto endifuna ukuzenza kakhulu endlini. Umzekelo, indlu yam imile phaa ndifuna ukuyakha, andikwazi ukuthengela abantwana iimpahla, akukho kutya endlini. Ndisengxakini, andifuni uxoka ndidandathekile emphefumlweni wam, ndikhathazekile yile nto. Andazi uba ndingathini, andazi uba ndingancedwa yintoni. Kuba akukho lula nokubhatala kona kona ekugqibeleni, amatyala endinawo manintsi kakhulu. Ndidandathekile emphefumlweni.

EMzantsi Afrika ukuze ndikwazi ukuvula iakhawunti entsha kuzawunyanzeleka ndiphathe ibhanki i-ID yam. Kuzawunyanzeleka ndiphethe i-ID. Ngelinye ixesha ke baye bade bafune nencwadi yakomkhulu okanye bafune incwadi yakwamasipala, le ke kuthiwa yi-proof of residence ubonakalisa ukuthi kahle kahle ndingumhlali. Yonke into kuzawufuneka ndenze loo nto leyo ukuze ndikwazi ukuyivula le akhawunti.

Oh isizathu sokuba abantu badinge ikhadi ledebhithi, kwidebhithi khadi usebenzisa imali eyeyakho, ukwazi uba ufakelwe imali, xa ngaba urholile umrholo wakho angene kuyo. I-debit card ibaluleke kakhulu uba umntu abe nayo. Inceda kwiinto ezinintsi ezifana nokuba ufuna ukugcina imali yakho, ufuna ukuyiseyiva. Ibaluleke kakhulu uba umntu abe ne-debit card, ibaluleke kakhulu.

Kuba umntu funeka acace ukuba uhlala phi, aziwe iinkcukacha zakhe zonke. Ukwenzela uba nokuba wenze amaqhinga wokuxoka kwaziwe ukuba uzawufumaneka phi, kwaziwe ukuba ngumntu ohlala phi, yonke loo nto leyo. Yinto elungileyo yona.

Ndingakhathazeka kakhulu kuba kaloku yonke into yam ndixhomekeke kwelaa khadi, ndixhomekeke kwelaa khadi. Ngoku ndingakwazi uthenga ukutya, ndingakwazi ukwenza izinto for ukwenzela uba ndikwazi ulungiselela abantu basendlini ndibathengele into. Ndingakhathazeka kakhulu, andifuni ukuxoka. Kodwa ke kunganyanzeleka uba ndiye kwibhanki ekufitshane ndifike ndibacacisele yonke le ngxaki indehleleyo ngokukhawuleza. Ndingadandatheka, andifuni uxoka, ndingadandatheka emphefumlweni.

Uba ingaginya ikhadi lam i-ATM ndingacela kwi-security okanye ndingene ngaphakathi ebhankini ndibaxelele ngale ngxaki indehleleyo ukwenzele bakhawuleze bakwazi ukundinceda ngokukhawulezileyo kungekade kwenzeke izinto zokuba kutsaleke imali yam.

Malume, xa uthi ufuna ukuvula iakhawunti yebhanki kuzawunyanzeleka uba uqiniseke ukuba unayo apha kuwe i-ID kuba bazawufuna ukwazi ukuba ungumhlali walapha eSouth Africa, ungowalapha eMzantsi Afrika, bazawufuna ukuqinisekisa phambi kokuba babe bayakuvulela iakhawunti yebhanki. Ngelinye ixesha ke basenofuna ne-proof of residence, into echazayo ukuthi wena uhlala phi, kwesiphi isithili, yonke loo nto leyo. Ndicinga uba zizinto ozawuzidinga, malume.